imithetho ibingekho ebakhuselayo. Kodwa ke kule minyaka sikuyo noko urhulumente uyazama ukubakhusela futhi asebenzisane nabo abancedise, abanike inkxaso yokuthi imisebenzi yabo iyakhathaleleka ngoba sisazi uba baphila ngayo, kungumsebenzi kubo futhi nokunceda apho sihlala khona thina.

Eneminyaka eminintsi ekudala elima ngoba wona kudala ebona izinto futhi esazi ukuthi izinto angakwazi uzisombulula neengxaki abahlangabezana kunye nazo bangakwazi ukuzisombulula kanjani.

Umntu ngoku unayo intshisakalo yokufuna ukulima ngoba izinto amaxabiso azo ephezulu. Andiqondi uba angakhona umntu ongafuniyo ukulima ngoba ukulima bububomi futhi thina bantu bakwaNtu kuyeyona nto efanele uba siyayenza, sizoxosha indlala ezindlini. Nabo ngenxa yokunyukelwa zizinto ngoba zonke izinto ezivenkileni zinexabiso eliphezulu. Into enowusikhupha ke kukuzilimela.

Xa besebalula bafunda ngcono bokuba nekamva eliqaqambileyo futhi ke bayawukhula noko bengalambi ngoba kona kona ukulima kuyeyona nto ekufaneleke wonke umntana uyayenza ukuzokwazi uzimela nokungasweli kutya endlini. Xa benotyhilelwa banzi babone ukubaluleka kolimo, ngekhe bangafuni ukulima.

Eyenza kube lula kukuba nomhlaba olungileyo novundileyo nomanzi. Xa umhlaba umhle, futhi umanzi, unamanzi, zikhula kakuhle. Kodwa ingxaki xa umhlaba womile futhi ingengomhlaba ochumileyo, kuba nzima uba zikhule kakuhle.

Into enobangela ungachaphazeleki kukuzilimela. Kubalulekile ukuthi uzilimele egadini yakho futhi ulime ngendlela eza kukutyisa wena nezawubangela ukwazi ukuthengisa, ufumane iisenti.

Into enganceda kukuzicoca. Maxesha athile umane uzicoca, nokuthi xa ufumana ubumdaka apha kuboya beegusha uwususe.

Kulula xa unomhlaba ovundileyo nochumileyo futhi ukuzityala nakwindawo enelanga, kuba lula kakhulu. Zikhula ngokukhawuleza futhi zikhule zibe ntle.

Ndicinga inoba zithetha ngengca okanye ke abantu aba baziphetheyo, indlela abaphetheke ngayo kumakhaya ethu nendlela uba bangafumana phi ukutya okungcono.

ukuzithwisha ematyeni, ukuzithwisha emithini, ukuzithwisha nakwezinye iigusha, urhawuzelelo.

Umntu ngamnye onesilwanyana fanele uba uyasinonophela. Akubonakalisi nkathalo ukunganonopheli isilwanyana sakho kokukodwa xa sihamba siyokumosha ebumelwaneni, noko ayinto entle leyo. Ndingamxelela ke uba ihagu yinto ehamba apha ixhelwe ityiwe ngabantu. Ukuhamba ingena emizini isitya zonke izinto ezi, ayilunganga loo nto leyo. Naye makahlale ayinonophele imfuyo yakhe. Njengomntu onemfuyo ufanele ayikhathalele imfuyo yakhe.

Ichaphazeleka kakhulu ngendlela embi ngoba izidiliya ziwafuna kakhulu amanzi kwaye amanzi siwafumana emvuleni. Loo nto ke yenza into yobana izidiliya zingakwazi ukuphuma ngendlela encumisayo nentle enokwenza iwayini ibe ngcono.

Kulula ukulima itswele nalapho kukho ilanga khona. Okubalulekileyo kukuba umhlaba ube ngumhlaba oxilongiweyo nonowukwazi ukulimela kuwo.

Kungenxa yesivuno ngoba ngamanye amaxesha isivuno asifumaneki, izinto zingahambi ngendlela ebezicwangciswe ngayo. Ngamanye amaxesha isivuno siba sihle kakhulu. Ndicinga ukuba kuxhomekeka kwiintsikelelo zoMdali. Xa athe wabavuza nabo bayavuzwa, kodwa nabo abaphathi bengafuni ulahlekelwa.

Ndithanda ezi zikhenkcezisiweyo ngoba zona zivakala kamnandi. Ezi zona zinkonkxiweyo zisuke zithambe kakhulu.

Ikhona inkxaso futhi inkulu inintsi intokunayo ngabantwana abangafuniyo ukulima ngenxa yeziyobisi nokungakhathali nokungayazi ukubaluleka kolimo.

nokuthi uvundiswe ulungele uba kungalinywa kuwo nokuwunkcenkceshela ufume, ube namanzi, ungomi umhlaba.

ndafuna abagrumbimhlaba bandigrumbele amanzi ukwenzela ndingachaphazeleki xa amanzi engafumaneki, abe khona endinawo aphuma phantsi komhlaba.

Kuyafuneka ube nengqaphela kwimfuyo yakho futhi ujonge izinto ezingaqhelekanga ezenzekayo kuyo, ukhawuleze ufune uncedo.

Ngoweenkukhu neehagu. Apha ezinkhukhwini, kuba mna ndingumntu othanda ukubhaka, amaqanda ndiwasebenzisa kakhulu. Ndithanda kakhulu ke ufuya iinkukhu. Nazo ke neehagu ingayinto endiyithakazelelayo kakhulu leyo .